Iqiniso lihle, abezimo ey'phuthumayo abaphuthumi ngale ndlela esisuke sifisa ngayo, koda-ke esimeni esika nje, ngingathembela komakhelwane ukuthi bangisize before bafike bona abosizo lokuqala noma abacisha umlilo.

Usizo lokuqala noma ukunakekela omunye umuntu kungaba into ebaluleke kakhulu ngoba awazi noma lowo muntu uyashona noma ukwisimo esikanjani. So, ukufika kuqala ekumusizeni kungasho into enkulu kakhulu ngoba ngabe kuyamsiza asinde. Nokuthi uma ningamsizi hlampe agcine sekuba inkinga enkulu.

Okokuqala okubalulekile uma nibhekana nesimo esikanje, okhubazekile. O, kungafanele nazi ukuthi okhubazekile ukhubazeke kanjani ukuze nazi ukuthi uma nixhumana naye or nikhuluma naye, ngabe uyanizwa na or ngabe uyakwazi ukuhamba, or ngabe uyakwazi ukuy'bambela izinto, ukuze nazi ukuthi niqala ngakephi ukumsiza, ngoba into yokuqala ebalulekile i-communication, ukukhuluma. So, uma engeke akwazi ukukhuluma kuyoba nzima ukuthi nithole ukuthi ngabe ulimele kephi or ngabe kubuhlungu kephi ukuze nikwazi nisheshe nimusize.

Ekuvikeleni ekuvikeleni inkampani, kungafanele inkampani nayo ikwazi ukuzibeka ekutheni uma umsebenzi engafisi or engavumi ukuthatha le booster le, kungalimali inkampani ekugcineni kosuku uma sekufika uhulumeni esethi, bonke abasebenzi abangenako okukhombisayo ukuthi baya-booster, abahambe. Nawe njengenkampani kungafanele uzigcine entweni etheni, abasebenzi bayasayina nabo basho ukuthi abavumi ukwenza le nto, ukuze nawe ungalimali njengenkampani.

Kubalulekile ukuthi abantu abadala bagome or baye ukuyogonywa emaklinikhi noma ezibhedlela eziseduze nabo ukuze bazivikele kwizifo ezifika njalo mihla nemihla ezingawutholakali nanoy'sombululo zazo. Bakwazi nabo ukuthi bagoduke baye emakhaya bephephile bengeke bagulise imindeni yabo, nemindeni yabo ingeke ibagulise nabo.

Iyiphi indima edlalwa ukucwasa ekuvimbeni amadoda ukuthi athole usizo? Okokuqala or singathi okokuqala kungaba ukwesekwa noma ukugqugquzelwa ukuthi inkinga le osuke ubhekane nayo, uqale ukhulume ngayo, futhi okwesibili kungaba ukuthi, amadoda awunayo indawo evikelekile ukuthi angakwazi ukufike axoxe ngezinkinga zawo. Kungabe yinkinga esemndenini, inkinga abhekane nayo yedwa, inkinga ahlangabezana nazo la ngaphandle? Kodwa akubi khona nendawo la akwazi khona ukugonyuluka.

Awu abezosimo sokusiza, bayakwazi ukukuxhumanisa nalaba osuke uqondene nabo or nalaba abaqondene nosizo oludingayo. Njengabacisha umlilo, bayakwazi ukukudlulisela baphinde bakuxhumanise kahle nabanye abezimo zokuphuthuma uma ufuna usizo.

Umuntu kufanele afune usizo lwezempilo uma esengazizwa ngazuthi uphila kahle ngokwesimo. Aqale khona emtholampilo ngoba ibona abazi umzimba wakho ukuthi udingani, nokuthi ufanelwe yini. Uma-ke sekuhluleka lokho, sungadlulela-ke kwezinye izinto ozithembile njengamakhambi aso isintu.

Ezimweni ezifana nokuthi umuntu osekhulile ongakwazi ukwenza izinqumo eziphusile, kungaba ukumbekela umuntu azokhuluma naye noma ongaphezulu omdala kunaye ongakwazi ukumthathela lezo iy'nqumo, ukuze naye abone ukuthi nayi indlela angabe uyayithatha. Kumbe akhonjiswe iy'ndlela ey'phusile angakwazi ukuy'thatha agcine naye esekwazi ukuthi ay'nqumele yena ukuthi, yikuphi okuraydi, yikuphi okurongi?

Ukufika kwethu esigamekweni, sifice imoto ebiqhamuka ngezansi e-South, inyuka iya eThekweni. Ihlangabezane neyehlayo iphuma eThekwini, iyehla iya e-South. Lapho abashayeli bobabili bedlulile khona emhlabeni oyedwa uphume ngisho emotweni waya ngaphandle. Omunye usale esiteringini kodwa imiphefumulo ayisekho. Abebebona bathi, obeqhamuka ngezansi, bengabhekile phezulu eleyinini yakhe. Ilapho-ke sey'tholane khona ngamakhanda kwaphuma .

Abantu abadala yiziphi izinto abangazenza ukuze babulale isizungu phakathi nosuku? Kungaba ukujoyina amakilabhu okuzivocavoca emphakathini. Kungaba ukuqala ingadi, ezohlanganisa bonke omama abadala nobaba abadala emphakathini. Kwenziwe ingadi, noma bathathe isikhathi sabo ngokuya ezikoleni, banikele ngesikhathi sabo, basize la bengasiza khona ezikoleni ezikoleni.

Yiziphi izindlela amadoda angenza ngazo uma ebhekana nokucindezeleka? Kungaba ukuthola indlela or ukuthola isikhathi sokukhuluma nofanelekile, oqondene nayo futhi inkinga obhekana nayo. Kungaba ukuthola indlela yokudambisa ukhwantulo noma i-stress, ngokuthi uphume ushaywe umoya, bese uphinde uthola indlela yokuthi ukhulume ngayo inkinga obhekane nayo.

Izimo ezisemgaqweni, ziyakwazi ukwenza ukushayela noma ukuqhuba kwemoto kube nzima kubashayeli. Kungabe umgaqo omubi, kungabe umgaqo omncane. Ngabe umgaqo osendaweni evalelekile. Kungabe umgaqo ongaba ongekho esimeni esiraydi ukuthi ungasetshenziswa. Itiyela noma usobhuqwini. Uma unganakekelwa umgaqo, zonke izimoto ezobe ziwusebenzisa ziyoba nenkinga ngoba kuzobe kulimala kakhulu nokuthi kulunge.